Lento iyaye ibe into enhle kakhulu. Inhloso yayo ukuthi abafana basuswe from ebufaneni to ekubeni amadoda. Lento iyinto nje ebaluleke kakhulu ebafaneni bethu uma besakhula, ukuze bafundiswe ukuthi baziphatha kanjani, nendlela nje yokuphila kuyaye kumthathe umuntu, kumqoqe nje, kumsize ukuthi akwazi ukuphila impilo enhle, ende futhi. Kuyinto esizayo kakhulu. Kuyadingeka nje ukuthi abafana bayenze ukuze bezophuma ebufaneni babe amadoda akwazi ukuzimela ngendlela efanele futhi akwazi nokuziphatha ifundisa izinto eziningi kakhulu nje.

Yebo, isiko lokukhokha amalobolo lisabalulakile esikhathini.

Omunye welunga lomndeni lalayikhaya ungiphe isikibha esihle kakhulu se-Nike engisithandayo sika nobhutshuzwayo. Singenze ngazizwa ngijabulile kakhulu futhi ngazizwa nginenhlanhla ngoba kuyiskibha engisithandayo futhi ekade ngangi silangazelele. So, kungenze nje ngajabula kakhulu ngazizwa ngiwumuntu obalulekile kakhulu futhi ngiyamubonga ngokuthi ungiphile sona leskibha ngoba nami kade ngangisifuna kuyena.